Nangona xa ungumqhubi welori ugqiba ixesha elide ngaphandle kosapho lwakho kodwa kumnandi ukuba ngumqhubi welori. Ubona amaphondo ahlukeneyo needolophu, udibane nabantu abohlukeneyo neendlela abenza ngayo izinto. Iinkolo ezahlukeneyo nohlobo abatya ngalo izinto, namasiko abo ohlukahlukeneyo.

Xa ndiseteksini isihlalo endithanda ukuhlala kuso sisihlalo esisesiphakathini. Xa uhleli esiphakathini kuba nzima ukuphazamiseka. Xa uhleli ngemva abantu bayakusokolisa baloko bekucela ukuba wehle xa besehla. Xa uhleli ngaphambili umqhubi weteksi ukubalisa imali.

Xa kukho uqhankqalazo lweeteksi abaphangeli bayachaphazeleka kakhulu. Xa uqhankqalazo lweeteksi, iiteksi azihambi. Zibangela ke ngoku ukuba abasebenzi bangakwazi ukuya emisebenzini okanye bafike leyithi ezindaweni abasebenza kuzo.

Isithuthuthu yenye yendlela esetyenziswayo ukuthutha abantu eMzantsi Afrika. Isithuthuthu neemoto neetrakhi zisebenzisa indlela enye. Akunawukwazeka ukuba isithuthuthu zibe nendlela yazo eMzantsi Afrika.

Ukuqhuba iteksi yeminye yemisebenzi ethandwa ngabantu eMzantsi Afrika. Umsebenzi wokuqhuba ulula. Umsebenzi wokuqhuba uhlangana nabantu abohlukahlukaneyo.

Abaqhubi beeteksi abafuni abantu bakhwele iimoto zeUber. Iimoto zeUber ziphephile kakhulu zenza abantu bafike ngexesha, namaxabiso azo mahle.

Kwindawo endihlala kuyo kwenziwe i-pavement ecaleni kwendlela khona ukuze abahambi ngenyawo bazive bekhululekile. Abahamba leyithi, bekwenziwe nee-street lights khona ukuze kungabi mnyama xa behamba ebusuku.

Bantu bakwa-RTMC ndicela uncedo lwenu. Kukho ilori eqhubisa abantu kabuhlungu ehamba ngesantya esiphezulu, izawukwenza ingozi. Ndicela nikhawuleze niyilungise.

Abaqhubi beeteksi ngabantu abathanda ukunqanda abantu xa beza kukhwela iimoto zeUber, bathi zibathathela ushishino. Abafuni zisetyenziswe ngabantu, bafuna kusetyenziswe iiteksi zabo kuphela. Abantu beeteksi babangela ukuba abantu abaninzi babaleke baze bakhwele iimoto eziphrayivethi. Ndicela ukuba oonoteksi bayeke ukusokolisa abantu.

Xa kusonyuka amafutha, ipetroli nedizili, abanikazi beemoto bayachaphazeleka kakhulu. Xa usetha imoto yakho ulindeleke into yokuba ikuthathe ikufikise emsebenzini iintsuku ezininzi. Kodwa xa ipetroli nedizili zisenyuka, zibangela ukuba kube nzima ukufikelela emisebenzini.

Xa ibhasi yam ifike emveni kwexesha ndingakhathazeka kakhulu, kuba emsebenzini ndiza kufika leyithi.

Mhlobo wam, musa ukukhathazeka. Imali ebhatalwa kwii-toll gates yimali encedisana nokulungiswa kweendlela ohamba kuzo xa usiya kuloo ndawo ukusiya kuyo.

Abaphangeli abakhwela ibhasi xa bephangela bachatshazelwa kabuhlungu xa kukho istrayikhi okanye uqhankqalazo lwabaqhubi beebhasi. Iibhasi ziye zime zingahambi, loo nto ichaphazele, ibangela ukuthi bangakwazi ukuya emisebenzini.

Isithuthuthu yenye yeenkqwelo zothutho esetyenziswayo. Zihamba endleleni enye neemoto, izithuthuthu azinayo indlela eyahlukeneyo kweyeemoto. Kunganzima kakhulu ukwenza indlela eyodwa yezithuthuthu.

Xa uqhuba uloliwe uchitha amaxesha amaninzi neenyanga ungahlangani nosapho lwakho, yiyo into endingayithandiyo ngaloo nto.

Ngexesha lezaa yure zikaxakeka oonoteksi baqhuba intando yabo. Bangena nakanjani na endleleni bamisa noba kuphi na.